Ngokokucinga kwam mna bendingathi into yoba ukuvula ispaza kule ndawo kunganceda into yobana ibe lushishino onalo kule ndawo. Mhlawumbe uthengise ooni nooni abazawunceda abantu khona ukuze kunganyanzeleki into yobana baye ezidolophini ukuze bafumane nje iintwanantwana ezincinci. Okunye ke ongawenza kukuthengisa izinto zendlu ezifana neengubo kunye nee-curtains, izinto zokwenza indlu ibonakale iphucukile.

For umntu ke ofuna ukuqala ukonyusa amanqaku akhe etyala, umntu angazama ukuvula nje iiakhawunti ezithilethile phaa kwiivenkile zeempahla, mhlawumbi kwiivenkile zendlu. Iya kumnceda ke loo nto ukuze amanqaku akhe anyuke. Kwaye aqinisekise into yobana nyanga nanyanga uyabhatala ngohlobo ekufuneke abhatale ngalo.

Kaloku umsebenzi wengxowamali yomhlalaphantsi kukunceda umntu lo ebethathe ixesha lakhe lonke waba ngumntu osempangelweni. Uzawuthi ke ngoku xa engasafumani isalari le ebeyifumana njengomphangeli, afumane phaa kulaa vimba wengxowamali imali ethile ezawumane inceda ngokuba aqhubeke nobomi.

Mntwana wam, ndiyakuvuyela kakhulu ngomsebenzi wakho omtsha. Eli linqanaba elikhulu kakhulu ebomini bakho. Kodwa makhe sithethe kancinci ngalo mba wakho wokufuna ukuvula ityala kwivenkile yeempahla enexabiso eliphezulu. Ukuthatha ityala kaloku kuthetha ukuba uzawuboleka imali ukuze uthenge into ongekaneli okanye ongekabi nayo imali yayo ngoku. Makhe sizame sibonisane ngeentlobo zokuba ungaqala njani ukonga imali yakho, ufunde ukuzimela ukulawula imali yakho. Mna ndicinga into yobana kungcono uqale ubeke imali bucala nokuba incinci kangakanani na, uzifundise ngeendlela zokuyilawula ngokwakho imali yakho.

Ngokokucinga kwam abantu bakuthi abanalo ulwazi olwaneleyo lweendlela zokutyala imali. Kuyadingeka ke into yobana bafundiswe ngeentlobo ezahlukeneyo zokutyala imali ekuye kuthiwe ngolwimi lesiNgesi zii-investment. Kubalulekile ke abantu bakuthi baxhotyiswe ngezixhobo ezikhoyo ngoba zininzi iindidi ngeendidi abantu abangazisebenzisa ukuze batyale imali yabo. Ukumzekelo ukutyala imali kwi-real estate, kwii-trust fund okanye kwii-bonds, nezinye nezinye kodwa yonke loo nto ifuna into yoba umntu aqale olulekwe anikezwe ulwazi oluphangaleleyo.

Ngokokucinga kwam abanye abantu abanazo iingcinga zokuthi mhlawumbi bangahlelwa sisiganeko mhlawumbi esifana nengozi apho kungafuneke into yoba i-inshorensi ikhavarishe imoto. Okanye abacingi into yokubana ezi zinto bathi bagaxeleke kuzo noko zidinga into yoba ibe kanti babhatala nyanga nenyanga imali yeinshorensi.

Ukuba ndinokuvula inkampani yomngcwabo, i-funeral parlour ngokwesiNgesi, ndingaqinisekisa noko ukuba abantu bafumana ibhokisi esemgangathweni yokungcwaba isihlobo sabo. Ndiqinisekise into yobana bafumana i-program endilisekileyo yokungcwaba neyokuphatha umsebenzi womngcwabo womntu wabo. Ndiqinisekise into yobana yonke into efana neento zeentente ukulungiselela iindawo zokuhlala emangcwabeni zilungiselelekile.

Ngokwenene ukuvula iakhawunti yetyala ibonakala ngathi yinto elula leyo kwaye ngathi iyanceda. Kodwa ukuba awuqapheli ungazifumana sewunetyala elikhulu nelinzima into yokuba ulibhatale. Ndicebisa ke into yoba umntu ukuze angazibhaqi sele enetyala elikhulu makaqonde indlela le asebenzisa ngayo le akhawunti yakhe yetyala azibekele umda wokuboleka, angagqithisi ngapha kwawo. Loo nto ke izawuthetha into yoba kufuneka azifundise i-discipline yemali. Makahlawule umntu ityala lakhe ngexesha angaziboni enemali ethe xhaxha ekuhlawuleni ngenxa yongahlawuli le mali yetyala ngexesha.

I-inshorensi yokufumana unyango xa uleliswe esibhedlele yindlela yokukhusela umntu kwiindleko eziphakamileyo zonyango ngexesha lokunxunguphala. Isebenza ke ngohlobo lokuthi ikuxhase ngelaa xesha uleli esibhedlele. Ihlawule iindleko ezithile mhlawumbi ezifana negumbi lesibhedlele, inkathalelo yongxamiseko lwakho, izixhobo zonyango okanye zotyando, imali yokugcinwa esibhedlele. Iluncedo kakhulu ke kumntu othi mhlawumbi abe engazimiselanga ukuba nemali ezawube kanti izawuba nintsi ngenyanga okanye ngelo xesha.